Ewe, ndiyavuma ukuba unobangela wokuxhatshazwa kwabantu abasebenza ezifama kukuba nolwazi oluncinci ngamalungelo abo. Uninzi lwabantu abaphangela nabasebenza kwiifama ngabantu abangazange bagqibe esikolweni okanye ngabantu abadala abangazange baya kwasesikolweni. amalungelo yinto abangayaziyo. Kwaye nabaphathi abangabahloniphiyo abasebenzi babo ngabo unobangela. Ngoba abanye abaphathi baphangelisa iiyure ezinintsi, umntu ambhatale kancinci iyindlela yoxhaphaza umntu omsebenzelayo leyo .

Emhlabeni wam ndijonge ndingajonga ukuba ndithini? Ndityale iavokhado kuba ndiyazi iyinto engafane ityalwe ngabantu and ingayinto efunwa kakhulu. Ndiphinde ndityale amaqunube namaorenji ngezizathu zokuba azifane zityalwe and zifumaneka kude. Iidolophu zikude. So, ingazizinto endinozityala ezo ezingandenzela imali ekhawulezileyo okanye imali eninzi ndithini.

Ininzi imali, ininzi ingenelelo yokufuya inkukhu kuba ungathengisa amaqanda, amaqanda anga azawuthi angenise imali. Uphinde uthengise inyama yenkukhu, inyama yenkukhu yinto ethandwayo ngabantu abamnyama. Imali ingangena oko kuba iza nesishebo inyama yenkukhu. So, abantu bangenza bangathenga oko. Okanye xa bengenamali ndibathengisele ngetyala ngeenjongo zokuba xa kuphela inyanga umntu ubuyisa imali. Ndithi chatha nam ke intoni? Imalana encinci, xa ndithini? Xa ndithi ndibathengisele ntoni ngetyala. I don't know guys.

Okay. Iingenelelo zokufuya iigusha zininzi. Okokuqala, ufumana iimali ngokuthini? Ngokuthi uthengise uboya begusha okanye uthini? Uthengise inyama yegusha ebantwini. Okanye uthengise igusha kwayona ebantwini xa beza kuba nemicimbi okanye kuzobakho imibhiyozo.

Andinokuyifama, andinoba ngumfama wentsangu kuba, kuba nangona intsangu yenzwa ukuba ibe semthethweni apha eSouth Africa, sisiyobisi kuba uninzi lwabantu esibabona apha phandle abamkelwe zingqondo ngabantu abaqale batshaya intsango. Bayibona, exesheni bayibona ukuba no, ayibasabenzeli ayibaqhunyiswa kakhulu bafuna into ezawubenza yozoyozo nangaphezulu. Baye baphethe betshaya iitiki nezinye iziyobisi ezingalunganga.

Okay. Iziqhamo endinokuzithengisa ebusika ndingakhulisa amaorenji neenatshizi kuba zizo izinto ezithi zikhule kakuhle ebusika. And ke ngoku zinto ziziqhamo ezithi zifunwe kakhulu ngabantu ebusika.

Okay. Kuba ndingumntu okhulele ezilalini thina ekhaya xa siza kulima sisebenzisa into ekuthiwa ngumgquba esiyifumana ethangweni, apho kuhlala khona into, izilwanyana, iinkomo, iigusha neebhokhwe. Umgquba ke wenza ukuba umhlaba ube uchume kanangoko.

Iinto ezinokwenza ezenza ulahlekwe kwifama kukusebenzisa i-chemicals ezinothi zingahambiselani kakuhle nezityalo zizibulale okanye zenze umhlaba ungachumiseki. Okanye ukusebenzisa izixhobo ezinye okwasemgangathweni ekuzawufuneka ubana uzithenga qho, qho, qho ngenyanga yiyo into enokwenza ulahleko kwintoni, kwifama yakho.

Kubalulekile ukuba ezinye iimveliso zithengiswe kwamanye amazwe ukuze sizokwazi ukungenisa ingeniso yezoqoqosho. Xa sithengisa kwamanye amazwe ezinye iimveliso ilizwe liye lifumane imali nokuthi kwaye nokudala imisebenzi. Ukuthengisa kwemveliso kumanye, kumazwe angaphandle kudala imisebenzi kumacandelo ahlukeneyo. Umzekelo kumacandelo ezothutho okanye kumacandelo okupakisha kwemveliso.

Kubalulekile ukusebenzisa ukuze sizawukwazi ukubona ukuba izityalo zikhula kangakanani kwaye singaphuhlisa izityalo ezingaphi.

Kubalulekile ukugcina ezinye iintlanzi emkhenkceni ukuze uzawukwazi, zizawukwazi ukugcina incasa yentlanzi kwakunye intlanzi ihlala ikwazi ukuhlala ixesha elide ingamoshakalanga, ingonakalanga.

Umntu kungafuneke athini, akhulise imveliso ethile.

Ndingamcebisa ukuba athenge itrekthara, athenge izixhobo zokulima ezifana neepeki, athenge amakhuba, athenge imifuno, athenge izinto zokuchumisa umhlaba.

Usebenzisa umgubo wengqolowa, usebenzise i-baking powder, usebenzise ityuwa, usebenzise iswekile, usebenzise , usebenzise isoda yokubhaka, yha.

Izinto ekunoba lula ukuba ndizithengise yimifuno kwakunye neziqhamo ezikhawulezayo ukuvuna. Umzekelo, iitumato okanye amatswele okanye izipinatshi. Kwaye ezi zinto ziinto ezithi zinike abantu izakhamzimba. So, bangazithenga ngokukhawulezileyo.

Abantu abangoomama banolwazi kakhulu kwizinto ezifana ezidibene nokufama kuba kudala yayingabo abalimayo, abavunayo, abahlakulayo. Ingabo abaphekayo, ingabo abaklinayo. Abantu abangootata bona babesiya kuzingela.

Okay. Amathuba emali aphezulu kuba intsango yinto esemthethweni apha eMzantsi Afrika kwaye nokuphucula imeko yamafama amancinci, ewe.

Indlela yokugcina inyama ukuze ingaboli kukuba uyifake kwiplastiki ukuze uyithini uyifake emkhenkceni ukuze ingazubola.

Indlela yokuhlalisa inyama ingaboli kukuba uyifake uyigcine eplastikini ukuze uthini uyifake emkhenkceni ukuze ingazubola.

Iluncedo kuba kaloku abantu abantu ezilalini batyala amathanga, amazambane, amatswele, umbona. Izinto ezawuthi xa ezawanceda bangayi ukuyozithenga edolophini.